Ee, go naya merogo e mentsi e re sa e lekang, morogo wa ntlha ke Amaranth gongwe o bidiwa thepe molemo wa one ke gore o nonofile ka iron le calcium, o apeiwa jaaka morogo mongwe le mongwe, ee. Morogo a bobedi ke o o bidiwa molemo wa teng ke go tsamaisa community, yes. Morogo wa ke sepinatšhe, melemo wa teng o humile ka protein-e, calcium, le iron .

Rooibos ke tee e e mo ditharabolelong tsa le boitekanelo, ga e na caffeine mme e tshegetse ke dipatlisiso tsa science mo go kgothatseng maphelo a mantle. Melemo ya rooibos mo boitekanelong rooibos ga e tshware caffeine ka jalo e siame mo bathong ba ba nang le bothata jwa boroko, kgatelo ya madi le ba ba rileng ka pelo, e siametse le bana, bakudi le bomme ba ba anyisang, e kokobatsa le stress.

Ba lebagana le phetogo ya tlelaemete mo dikgwetlhong tsa bone, rooibos gonne tlhoka maemo a a rileng mogote, dipula tse di nnye le mobu o o sa tshwareng metsi. Leuba le le leele, dipula tse sa tlwaelegang kgotsa maemo a a feteletseng di ka fokotsa peo kgotsa tsa senya ditlhare e fela tharabololo ke gore ba ka e rwala ka nako e e siameng bosigo kgotsa ngwaga wa puo. Ba ka dirisa mefuta e ikemiseditseng go kgotlhela leuba, go godisitswe mefuta e mentsi itshokelang tikologo le gape ba ka tlhoma di-drip irrigation go fokotsa tiriso ya metsi.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebagane le tsone gompieno ke phetogo ya tlelaemete, leuba, dipula tse di sa tlwaelegang, malwetse le diphologolo tse di peu tse e leng gore tsa bone di a senyega ke tsona, metsi a a sa lekaneng a laolwa. Le theko, di mmaraka tsa bone ga ba kgone go tsena mmarakeng le gape ga ba na kitso le thekenoloji ka gore ga ba sa itse sepe ka diphetogo tse dintšha, ba na le ditshenyegelo di le dintsi ka lebaka la gore dilo di nna .

Dingwe tsa teng ke go dirisa di-natural flavour jaaka lemon le vanilla go pakela ka galase tsa dijang tse di tlotlegang gore ba rotloetse mmaraka wa tlhotlhwa kwa godimo. Go tsenya maungo mo di-juice-song tse di nang le le probiotic, go dirisa di galase tse kgonang go di buseletsa go rotloetsa botsogo le botaki. Dintlha tse dingwe tsa dingwe tse di dirisiwang go kopanya maungo le morogo o omisitsweng jaaka di-beetroot-o le digwete le go di apaya ga nnyane ga nnyane gore di lekanele ke dintlha tsa teng le go ka dipaka ka potlako le bo branding e tlhagafetseng.

Merogo ya go tshwana le tamati e jalwa ka tsela e ntseng jaana, o dirisa mobu yo o nonneng, o nosetsa ka bonolo letsatsi le letsatsi. Tsela ya go roba tamati, o roba ditamati ka letsogo, o di ntsha ka bonolo go sa senye le setlhare. Fa o batla go di boloka di nne le matshelo a matelele o ka di roba di seka di butswa gotlhelele.

Go jala peo ya rooibos, peo ya rooibos e tshwanetse go thubiwa kgotsa go otlhiwa ke molelo fela fa o dira seno ka matsogo tsenya peo mo metsing a mogote malatsi a le mabedi go fokotsa letlalo la kwa ntle. Go jala peo ya rooibos, nosetsa ka bonolo letsatsi le letsatsi. Tlhago e tsaya gabedi gararo mo bekeng go tlhaga, setlhare se tshwanetse go gola kgwedi pele se ka rwadiwa. Go robiwa ga peo ya rooibos, rooibos e thunya ngwaga e le nngwe fela mme go roba fela fa setlhare se nna le kgolo ya ngwaga e le nngwe, go dirwa mo letsatsing la selemo, sema ditlhare ka boleele o seke wa roba matlhaka ka botlalo o tshwanetse go roba fela ditlhare tse di nonofileng.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke dipanana, diapole, dinamune, diterebe, magapu, le mango. Goreng go ntse jalo? Ke gore a monate ka tatso le moneele lobaka la botshelo le gape ke wa botsogo go nayana le dibithamine di le dintsi le gone a bonolo go a jala mo mafelong a le mantsi le ditirelo di le dintsi.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditapole, ditamati, digwete, khabetšhe, maungo a mabele, tlhaga a mabele botala le eiye mme ke ka ntlha ya gore di tshwanetse maemo a loapi mo mafelong a le mantsi. Di tletse le melemo ya botsogo gonne di na le di-vitamin le gone di ka jewa di le fresh-e kgotsa di apeilwe di kgona le go bolokega lobaka lo lo loleele.

Seabe sa dithoro le mabele mo temothuong ya segompieno ke pabalesego ya dijo, go nna motheo wa temo itekanelang go tlhola ya ikonomi le gone seabe sa gone mo dithulaganyong tsa dijo ke dijo tsa motheo, dijo tse di na leng phepo, tlhagiso ya dijo tse di farologaneng.